Okokuqala, bubuhlobo endinabo naye nokwazi uba nam ndisuka kwisimo sonke adlula kuso umntana and enye into nokuthemba kuba uyayazi uba umzali wakhe akanowukwazi nje uvele ayamkele loo nto. So, mna kulula kum ngoba ndizawumnika njengomfundisi wakhe ndizawumnika isisombululo apho azokwazi uba naye akwazi ukukhetha uba yintoni afuna uyenza malunga nesimo sakhe.

Okokuqala, funeka ube ngumntu osemandleni onamandla okwaziyo ukuphakamisa. Okwesibini, ube ngumntu osempilweni elungileyo xa ufuna ukuba yipharamediki ukwazi uba unempilo erayithi, yonke into onayo nje awuna sigulo esinobungozi.

Okokuqala, thina singabantu siye sicinge ukuba ezi zigulo ezi zenziwa, zezesiNtu. Umzekelo, xa kusithiwa ungumntu ophazamisekileyo engqondweni sinala nto yokuba inoba yenziwe ngumntu loo nto leyo. Singazi ukuba kweli ixesha esiphila kulo ezi zifo ezi ziye zenzeke emizimbeni yethu nakubani na iyenzeka loo nto leyo and ke ngoku, enye into ebangela uba abantu bangakwazi uthetha ngezo zinto abafuni ukucalulwa ngabantu. Xa uzazi uba unayo idipreshini abanye abantu baye bakucingele uba inoba uyafa okanye iyasulela.

Iimpawu zokuqala endizaziyo mna kuziva unxaniwe oko nokufuna ukuchama oko. Enye into, nokwehla emzimbeni, umzimba lo wehle udinwe kakhulu noba mhlawumbi ungaboni kakuhle ibe ngathi izinto kuwe zimfiliba.

Ukohluka kona wohlukile and zininzi izinto ezenza uba wehluke. Okokuqala, kwezikarhulumente uhoyo nje alukho. Mandiqale nje apho. Alukho tu uhoyo kwizibhedlele zikarhulumente, kuba bayayazi uba yinto yamahala leya and ke ngoku akho mntu ugadanana naloo nto leyo, abaphathi abekho, ababikho ngamanye amaxesha. Ukanti eyemigaqo ezi zabucala zona kuyabhatalwa and ke ngoku bayaqinisekise abanikazi bazo uba bayagada bahlala beya bayajonga uba abasebenzi bayawenza manyani na umsebenzi. And ke ngoku aba babhatalayo ke ngoku zonke nje izinto zirayithi zilungesekile for uba makusebenze and nabaqashi bakhona baqashe abantu abakulungeleyo ukusebenza.

Mna ndicinga uba ukufundisa akufunekanga uba kuqale kwiikliiniki okanye kwizibhedlele, kufuneka kuqala emakhayeni wethu. Apho xa unomntana oyintombazana omncinci funeka umfundise ukuba ukudlwengulwa kuyenzeka ngendlela zonke, akunyanzelekanga uba ube unxibe nto okanye ube awunxibanga ukuze udlwengulwe. Kuba kumaxesha esiphila kuwo ngoku kudlwengulwa nabantwana abancinci abaseneenyanga benxibe amanapukeni. So, ayikho nje yoba kuthiwe umntu yindlela axhatshazwe, uxhatshazwe kuba anxibe ngakhona funeka sifundise abantwana bethu ezindlini. Nasesikolweni abantwana bafundiswe phambi koba bayofundiswa kwiiklinikhi zethu because iiklinikhi zethu yindawo yokugqibela apho umntana aya khona.

Ntombi yam, kubalulekile uba utye esikolweni xa kunikwa ukutya ngabanye abantwana. Loo nto leyo ayitsho ukuba uhluphekile okanye awunazo izinto, yindlela abazama ukuncedisana nathi thina bazali and ke ngoku ezi zinto urhulumente wethu uzikhuphela wonke umntu. Akakhupheli otheni nohluphekayo okanye wenze njani ukhuphela wonke umntu uba wonke umntana makatye.

Okokuqala, iiklinikhi zethu azibenzi abantu abaphila ne-HIV and AIDS bazive bekhululekile. Kuba kukho imibhalo exelayo uba xa ugula nesifo sentsholongwane ungena ngaphaya. So, nje okokuqala uthi ungena pha sowusaziwa ngabantu. Enye into eyenza loo nto leyo uba ndithi urhulumente wethu akaboneleli ngendlela, kukho abagula kakhulu abaye bafune inkxaso abangenayo inkxaso emakhayeni wabo. So, iiklinikhi zethu engase zibe nenkathalo kakhulu kubantu abanjalo, babe nayo indawo mhlawumbi apho bazobagcina khona babaluleke phambi kokuba babase emakhayeni wabo. Umzekelo, xa uyohlolwa okokuqala uxelelwa uba unentsholongwane awukulungelanga ukuphuma uhambe uyodibana nabantu bakokwenu ngelo xesha elo. So, ingaske kubekho apho indawo mhlawumbi apho uzohlala khona ulinde ude ube ready.

Mna njengomntu wesifazane, okokuqala, nanjengomzali okanye nanjengomndeni kuyanyanzeleka uba ndiyingenele loo nto leyo ngoba ayilunganga. Ukuxhatshazwa komntu ongumama okanye ukuxhatshazwa nje komntu ayonto elungileyo leyo. So, kuyanyanzeleka uba ndingenelele ndithethe naye ubhuti ndimxelele uba makayeke ubetha ayikho into ebethisayo, ukubetha nje akulunganga. Xa kukho iingxaki, iingxaki ziyalungiswa nangomlomo ngaphandle koba kubethwe. So, nam nje ndiyangena, kuyafuneka ndixhase, ndimxhase umntana wabantu ezile wazotshatela ekhaya uba ndimnike i-support.

Okokuqala, mna ndingamcebisa ukuba athethe nabefemeli bebonke axele le ngxaki ajongene nayo kamalume omxhaphazayo. Ukuba ke nabo bayahluleka okanye akho nto bayenzayo ndingamxelela uba makahambe ayovula ikheyisi babambe, ayoxelela emapoliseni uba uyahlukunyezwa ngendlela ahlukunyezwa ngayo ngumalume wam. And ke ngoku xa kunjalo uba umalume wam nam andikwazi uthetha naye ayeke ukumbetha, ndizamxelela usisi uba makahambe agoduke abuyele kokwabo, kuba kaloku akazukwazi uba ligubu likamalume oko uyabethwa ngumalume.

Mtshanam, kaloku khawuhambe uyofola utye esikolweni kuba kaloku okwa kutya okuyana urhulumente uzama ukuncedana nabo bonke abantwana besikolo abalambileyo uba mabatye ayikhethanga mntu into ye-feeding scheme. Wonke umntana unelungelo lokuba makahambe ayotya. Sukuba neentloni ucinge uba mhlawumbi bazothi uyahlupheka or kwenzeke ntoni na ayonto irongo. Hambotya ukutya nabanye abantwana bayatya, njemba kuphekwa bayayazi uba bakhona abanye abantwana mhlawumbi abazali babo bangenathuba lowupheka, naxa mhlawumbi khange babenalo ixesha elaneleyo for uba mabatye ezindlini.

Bafundi, akulunganga ukonakalisa izixhobo zesikolo. Okokuqala, ezi zixhobo niyazidinga, niyazisebenzisa. Xa nizilungisa nizimosha ke ngoku nawuphinda nibhalele entwenini, nawuphinda nifunde ngantoni. Kuba kaloku loo rhulumente wethu ngoba izikolo zininzi. Akukho lula uba mabazame baze nezixhobo oko esikolweni esinye ebefumene kuqala. Ngoku kuyafuneka uba nizilondoloze ezi zinto zesikolo senu for ukuze nabalandelayo abantwana bazozisebenzisa.

Okokuqala, xa ndikhethayo isibhedlele ndifuna isibhedlele esikufuphi apho ndihlala khona ukwenzela uba ndizokwazi ukufika ngexesha ngalo lonke ngazo zonke iintsuku. Okwesibini, ndikhetha uqeqesho lwam, ndingakhetha ukuba ndiqeqeshwe kwisibhedlele soluntu esikarhulumente kuba sesona sona sibhedlele sigcwala abantu kuba kaloku abanye abantu abanayo imali yokubhatala isibhedlele esikhethekileyo. Ukanti esikarhulumente kulapho abantu abaninzi nabantu abadala babakhona apho ndizawukwazi uba ndifunde yonke into, and ke ngoku kwesikarhulumente naso akuzubakho need yoba mandibhatale kuso. Ukanti ezi ziphrayivethi bangafuni uba mhlawumbi ibe khona into endikhuphayo.